Mo setsong sa me batho ba ne ba apara diaparo tse di tlwaelegileng tse di tshwanang le dikolobe, diphadi tsa setso le diaparo tse di bonolo tsa letsatsi le letsatsi. Fa dingwaga di ntse di feta, go simolola go nna le phetogo, go dirisiwa diaparo tsa sejwale-jwale tse di tshwanang le di jean le diaparo tsa ka ntle tse di tletseng mebala le mekgwa e mentšha.

Diaparo tsa setso di ka kgonega, fela go tlhokega gore go nne le kgotsofalo ya semmuso le go itshwara ka boikokobetso.

Ke akanya gore seshweshwe ke sone se leng gantle gonne se na le mebala e monate, se bontsha setso le botlhale mme se dira gore mosadi a bonale e le ya itlhomameng mme a le motle.

Diaparo tsa setso tse dikhutswane di ka ama maikutlo a bana ka fashion-e, mme ga se ka metlha di ka kgothaletsa bana go apara jalo. Tlhotlheletso e tlhotlhomologile go maemo a setso, tikologo le boipolelo jwa motho ka one.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa, di bontsha setso sa motho ka tsela e a itshwarang le go itlhagisa ka one. Di bontšha dingweo ditumelo le tsela e motho a lebegang ka yone mo setšhabeng.

Go ya ka setso, mosadi yo o sa nyalwang o tshwanetse go apara moaparo o tlhomogileng le o bontshang boitsholo jwa gagwe jo bo tlotlegang le gore ga a tseye setšhaba.

Diaparo tsa setso tsa Setswana gantsi di dira ka lesela la tlhago le letlalo ka gonne ke matlhofo a tshegetsang mme matlhofo, go matlhofo go a apara.

Diaparo tsa basadi di bontsha setso ka tsela ya tshegetso ya ditumelo, maemo mo setšhabeng le botho. Di kgona go supa gore mosadi o tsene mo setlhong sefe, a e kopanya le setso sa gagwe kgotsa a bontšha boigopolelo jwa setso.

Ee, diaparo tsa setso le fashion-e tsa segompieno di ka tshela mmogo. Di ka kopangwa ka tsela e e bontshang setso fa gape di tshwara fashion-e ya segompieno.

Ditso di tlhotlheletsa basadi go apara go ya ka ditlhoko tsa setso, maemo a ditlamorago tsa setso le ditumelo. Diaparo tsa setso di thusa go boloka ngwao-boša ka go tsweletsa ditshwanelo, mekgwa le setso mo go melekong e e latelang.

Fashion-e ya segompieno ka tsela nngwe e thusa go rotloetsa leka-lekana ka gore e baya diaparo tsa banna le basadi mo mabakeng a a tlhomologileng mme ga e kgethile thata mo mebaleng ya mmala le seaparo.

Ditiragalo tsa histori, diphetogo tsa loago le maemo a ikonomi di ama basadi ka go fetola diphetogo tsa diaparo.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso ka go kopanya meaparo, meralo le mebala ya setso le di fashion-e tsa segompieno.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse di tlhalosiwang kgotsa tsa dirwa seša go tshwanela le babogedi ba segompieno, di akaretsa moaparo o o kopanyang mebala ya setso le segompieno mo diaparong, ditlhakong tsa mogopa le di hand bag.

Di bontsha ka tsela e di ka gona le mebala ya gona, ka go kopanya setso le segompieno.

Dikgwebo-digolo di ka berekisana le batho ba e leng gona ba simolola kgwebo ya gona ya go roka ka moo ba tla kgona go rotloetsa batho gore ba tsene mo kgwebong ya go roka.

Dikgotlhang di ka tlhaga fa batho ba ka nyaka go boloka mekgwa ya setso.

Ke ne ke ka dira diaparo tsa setso tse di kgonang go kopanya mekgwa ya bogologolo le matlhaga-tlhaga a fashion-e ya segompieno.

Batho gantsi ba apara diaparo, diaparo tse ba di aparang tsa setso di bontsha maemo a bona, ditho le ditso tsa bona.

Ke moaparo o o bontshang setso, diboswa ba setšhaba le tlotlo.

Boemo jwa batho mo setšhabeng, diaparo tsa batho tsa setso di laetsa pharologano le maemo a batho jaaka boeteledipele, dingaka, matichere, jalo jalo.

Ke tlo apara Isidwaba go bontsha tlhompho mo lenyalong le setsong.